Swa olovisa, swi olovisa nkarhi na mali. Hikokwalaho ka ku tindhawu to tala laha hi xavaka kona ti-data va na ku ngetela mali swa olovisa swinene nkarhi hikuva u nga helela hi data sweswi, swi nge teki nkarhi wo endla minete ku u va na yin'wani kambe loko ku ri hi ku, a ri ku ri ku ya u ya xava emavhengeleni, a wu ya teka nkarhi wo hlaya wo hundza yona minete.

Ku nga ti kuma u ri ka tibuku to ka ti nga basanga, ku ya hi tibangi u nga ti kuma u nga ha pfumeleriwi ku va u lombiwa mali kona nakambe etibangini.

Xana mali loko u yi fambisile yi teka nkarhi wo tanihi kwihi? Xana swa pfumela ku ni nyika munhu mali ni tlhela ni yi vuyisa endzhaku? Xana ni swi vonisa ku yini ku mali yi fikile eka munhu himpela na?

Va ku nyika, u endla swa tidyondzo. Kambe loko u sungula ku tirha, hi laha u sungulaka ku hakela mali ku vuyisela mali endzhaku.

Mali leyi ni yi tikeke ni yi hakerisa ku yini? Naswona yi ya va yi ri na ntswalo lowu ringanaka mali muni?

Va languta ku wena u nga kota ku u yisa mali muni ku ya hi ku u hola mali muni, kumbe u sala u va na mali muni loko u ta va u horile u tlhela u hakela leswi u nga tsarisa ku u hakela swona.

Xikweleti xa munhu na xikweleti xa bindzu xi hambana hi mintswalo ya kona, nakona swi hambana na hi matlheriselo ya mali. Ku ya hi ku bindzu swikweleti swa rona swi sungule la henhla, mali ya kona yi va yi hlayile. Xa munhu yi sungulela hansi.

Ku nga va ku ri hi ku loko munhu a rhumela mali le ehandle kumbe eka tiko rin'wana, swi endla leswaku tiko leri a rhumelaka a ri ka rona ri nga vi na ku vuyeriwa.

I ku loko a ri ku endleni ka yona ndzindzakhombo, a fanele a vutise swivutiso hinkwaswo leswi a nga na swona.

a yi amukeli timali hinkwato, naswona ntswalo wa yona wu hambanile na leyin'wani.

a ku ta va ku ri na vanhu vo tala lava va nga na tona tindzindzakhombo, swi nga languteki ku kumbe swi nga tekeriwi enhlokweni ku ndzindzakhombo ya vulahli a yi tekeriwi ku munhu loyi a hanyaka a ta va a vuyeriwile.

A swi koteki ku kuma mali ya wena ya UIF loko u tshikile ntirho. Hikuva ku tshika ntirho swi vula ku ku na lexi wena u lavaka xona. U nge tshiki ntirho wena hi ku rhandza ka wena, u thlela u kuma mali ya ku va u nga ri ku tirheni na ndzindzakhombo. Hi leswi swi swi hi ku vona ka mina swi endlisiwaka swona. Ku va nge ku nyiki mali ya ku wena a wu koti ku tirha, u kha u lo tshika ntirho wena hi wexe. Ku kuma mali ya ndzindzakhombo yo a wu tirhi, leyi vitaniwaka UIF u fanele u va u lo hlongoriwa ku nga ri wena hi wexe u nga lo ti hlongola.

Ni nga va komba hi xifaniso xa leyi mina ni nga na yona kumbe hi ku famba na vona kona kwale ebangini.

A ni nga ta titwa kahle hikokwalaho vanhu lava va tirhaka ebank kumbe ebangini, va landzelela swileriso kambe va nga lavi ku twa ku munhu i rila kumbe i ta na mhaka ya yena yi ya kwini. Loko a vo ni nyika nkarhi ni hlamusela ku hikokwalaho ka yini ni ti kuma ni nga ri na yona adirese leyi va yi lavaka, a hi ta vulavurisana.

Swi kahle ku ti hlayisela mali u langutele siku ra ngati, hikokwalaho ka ku loko ri fika khombo ri vuli ra fika. Ri nga kuma swilo swi onhakile.

Wu pfuna a ka ku vekeni kumbe wu endla leswaku vuveki bya munhu byi olova. Ku nga vi na loyi a tekeriwaka.

Ka mina a swi ta ya hi ku i mali muni leyi va yi kumaka hi n'hweti na n'hweti, na leyi a va fanele va yi kuma hi kan'we. Loko ko va ku ri mali yo hlaya, a swi ta va pfuna ku va kota ku hanya nkarhi wo leha vutomi bya kahle.

U fanele u nghena kona eka app, u yi endla u yi sungula hansi.

Ni nga va byela leswaku munhu yaloye a hi mina kumbe, munhu yaloye a ni n'wi tivi. A va pfali app yeleyo.

Leswaku vatirhi lava va tirhaka ku languta na ku endlisisa leswaku makhadi ma hlayisekile va kota ku hola eka yona mali leyi.

Ina wa ha hakela hikuva ku na vanhu lava va endlaka leswaku rona khadi ra wena ri va ri hlayisekile naswona mali leyi u nga ta yi u nga ta yi tshuka hi nkarhi wo karhi i yi hoxile yi va yi hlayisekile na yona.

A yi tlheriseriwi i mali leyi tirhaka naswona loko va ku kokela yona yi ze yi va yi sungule ku tirha hi siku rero hikokwalaho a yi tlheriseriwi.

Ina ya hambana ku ya hi vukulu bya khadi i ku ya hi vukulu bya mali ku ya hi ku va khadi ri ri ritsongo i ku va hi ku va mali ya kona na yona yi ri yitsongo ya lembe na lembe.

I ku loko munhu a tshuka a hlangane na swiyimo swo karhi swa xihatla kumbe ku nga ri swa xihatla leswi swi lavaka mali a kota ku swi fikelela.

Swilaveko swa khadi nakona leswi khadi ri tirhisaka swona.

Ku na mali leyi va ku nyikeke yona vona hi n'hweti laha u faneleke u tirha va fikisa kona kambe mali liya loko u yi tirhisa va ku charger na ntswalo ehenhla ka yona.

Ku lawula ku u tirhise mali muni hi swona swi endlaka ku va tiva ku u ta hakela mali muni.

U va u ti onherile a tibangini naswona u nge he koti ku lombiwa mali hikuva u ta va se u blacklist-iwile.

U fanele u va u ri na pasi papila ro komba laha u tshamaka ka papila ra muholo ro komba ku u hola mali muni.

Va ri ntswalo wa timali ta kona wu le hansi naswona mali leyi u nga kota no yi humesa ebangini kumbe ku hoxela munhu un'wanyani a ka akhawunti ya yena.

I ku va u hundzise mpimo wa mali leyi a yi vekiwile ku ya hi nawu wo karhi.

I mali leyi yi nyikiweke munhu loyi a ku xaviseleke.

A bangi wa swi kota ku hlayisa mali u yi kuma hi nkarhi lowu u lavaka yona yi nga thinthiwanga.

Ni nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula akhawunti ya Capitec hikuva hi ntirho tirhelo ra yona ri kahle ngopfu ra ni tsakisa.

Va lava passport papila ra laha u humaka kona na VISA.

Ni tirhisa Capitec naswona ti-deposit ti teka nkarhi wo fika timinete timbirhi ku ti komba eka akhawunti ya mina.

Akhawunti ya credit wa pimeriwa mali ku u nga tirhisa mali muni kambe akhawunti ya wena a wu pimeriwi u tirhisa mali leyi nga kona yi nga ze yi hela.

Khadi ra debit i khadi leri u ri tirhisaka ku hoxa mali nkarhi wun'wani na wun'wani no yi humesa kumbe ku sendela munhu nkarhi wun'wani na wun'wani no senderiwa u ya eburancini laha va nga ta fika va teka maphepha ya wena va ku ndlela yona.

Ina u nga swi kota ku xava hi ku tirhisa khadi number expiring date na CVV ya wena.

I ku ya ebank u ya va tivisa leswaku khadi ri lahlekile va kota ku ri pfala va ya ku endlela rin'wanyana khadi.

Va n'wi nyika phepha leri yi va ka yi tsariwile naswona na le henhla ka khadi yi va yi tsariwile.

Khadi ra debit i khadi leri u hoxaka mali hi wexe naswona khadi ra xikweleti hi leri va ku nyikaku mali vona vo ku chonisa yona.

Vutisa leswaku ri a ri wile hikokwalaho ka yini i kota ku lunghisa va tlhela va ku endlela nakambe swa endleka ku ri timhaka ta maphepha.